Ndingaziva ndilimazekile kwaye ndicaphukile kuba ndilahlekelwe yimali yam ngaphandle kokuxhamla kuyo. Kuyakhathaza xa uthenga ngenxa yomda wexesha. Le meko ingabangela ukungoneliseki kwinkonzo yomthengisi wedatha.

Ndidla ngokusebenzisa phakathi kwe-five hundred MB ukuya kwi-one gig ngosuku oluqhelekileyo kuxhomekeka kwimisebenzi yam. Oku ngenxa yokuba ndisebenzisa idatha ukujonga i-imeyili, ukusebenzisa imidiya yoluntu, ukuphendula imiyalezo kunye nokubukela iividiyo ezimfutshane okanye ukuphulaphula umculo.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga ngexesha endandiphakathi nencoko ebalulekileyo kwiWhatsApp. Ndaziva ndiphazamisekile kakhulu, kwakungxamisisekile ukuphendula, ndasabela ngokukhawuleza ndayothenga idatha nge-airtime endandinayo.

Andifane ndiyijonge ibhalansi yedatha ngokuba ke ndiye ndifumane i-SMS engenayo endixelelayo ukuba ingakanani idatha eshiyekileyo.

Ayanelanga tu ngenyanga, incinci kakhulu, ngokuba kaloku zininzi izinto ezisebenzisa idatha kwimfonomfono. Ngoku i-one gig ingakhawuleza iphele ngosuku okanye ngosuku olulandelayo.

Ixabisa kakhulu idatha eMzantsi Afrika kodwa eyona nethiwekhi efane kodwa izame ngokuba namaxabiso angcono edatha nguTelkom.

Kuye kuthi qatha i-intanethi ngokuba ndikwazi ukukhangela nakuYouTube ndikwazi ukuthi ndikhangele iindaba, into eyenzekayo ngelixa lexesha okanye into entsha ekhoyo.

Ndingamkhomba ukuba azame ukusebenzisa uTelkom, noko uTelkom unawo amaxabiso edatha angcono kunye nee-deals zedatha ezingcono ukuthi ufumane idatha ngemali efikelelekayo.

Ukuba bangazama ukuhlisa amaxabiso edatha ngoba ibiza kakhulu idatha kule mihla. Uba bangazama ukuhlisa amaxabiso baze namaxabiso angcono, ndiyathemba ukuba hayi noko ingafikelela kumntu wonke idatha.

Umsindo endinganawo unganyuka ngamandla kuba kaloku le datha iphele ndingekayisebenzisi tu. Kodwa ke ndingafane ke ndiqonde ukuba iphelelwe lixesha layo.

Mhlobo wam, mhlobo wam, molo. Yho ndisengxakini apha mhlobo wam ndiphelelwe yidatha ndisakhangela umsebenzi kwi-intanethi wesikolo. Iyadura idatha yalapha kweli lizwe, ixabiso layo liphezulu kakhulu. Ngokuba ngoku andiyazi ndiza kwenza njani, kodwa ndingavuya ukuba ungandinceda mhlobo wam heyi.

Amaxabiso edatha asoloko enyuka ngamandla, awakwazi ukuthi amelane nokuba thina singabanye abantu singabafundi abanye barhola kancinci ngokwemali. Awamelani naloo nto avele anyuke enze ngentando yawo.

Iidatha endizisebenzisayo ngokwenyanga zindikhosta u-hundred and fifty, ngamanye amaxesha ziye zindikhoste u-three hundred ngokuba ndiye ndithenge u-ten gig kodwa ngamanye amaxesha uye aphele msinya ndiye ndongeze ndithenge u-twenty.

Usondela kufuphi kune-router kwaye azame ukulungisa ii-network settings efowunini yakhe. Azame nokusebenzisa i-router extention.

Ibiza kakhulu wonke umntu uyakhala mihla ngemihla kodwa ke asikwazi ukungayithengi ngoba yinto esiyisebenzisa imihla ngemihla idatha, ngoba yinto edingekayo kwezintsuku maxesha onke.